Bagodi ba tlhoka dijo tse di phepafetseng le tlhokomelo ya botsogo. Lefapha la pholo le e ka ba thusa ka dijo, kalafo le tshegetso, tseno di tokafatsa botshelo jwa bagodi.

Go botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke lelapa la bone, ba bona lorato le tlhompho mme ba ikutlwa ba le mo lapeng. Dintlo tsa tlhokomelo di thusa fela fa ba tlhokega tlhokomelo e e kgethegileng.

Batho ba lebelela gore batsofe ba tla tlhokomelwa sentle le ka tlhompho empa ga se ka metlha go nna jalo gonne batsofe ba le gantsi ba lebana le dikgwetlho mo botshelong.

Mo setšhabeng sa rona, go solofelwa gore lelapa le tlhokomele bagodi. Le fa go ntse jalo, boammaaruri ke gore bontsi jwa batho ba tshwana le go dira tiro ba sena nako kgotsa madi mme bagodi ba felelwa ke tlhokomelo e ba e tlhokang.

Mo setsong sa rona, lelapa le tlhokomela bagodi, mo tse dingwe bagodi ba isiwa kwa matlong a tlhokomelo. Le fa go ntse jalo, ka ntlha ya diphetogo mo botshelong puso le setšhaba le sone di tshwanetse go thusa.

Mo tikologong ya me, bagodi ba bona tirelo tse di jaaka kalafi kwa ditleliniking, dijo tse di tlamelwang ke puso le thuso ya madi go tswa kwa lephateng la loago. Ba bangwe ba bona ba tlhokomelwa ke ba lelapa la bona mo lapeng.

Bagodi ba ka tlhokomelwa mo mafelong a a kgethegileng jaaka old age homes, kwa mafelong ano ba newa dijo, tlhokomelo ya botsogo le bodiredi jwa letsatsi le letsatsi. Mafelo a mangwe a duelwa ke puso fa a mangwe a duela ke malapa.

Thulaganyo ya puso e thusa fela, ga e lekane bagodi ba le bantsi ba santse ba tlhokomelwa ke malapa ka ntlha ya go tlhoka mafelo le badiredi ba ba lekaneng. E ka tokafadiwa ka go oketsa ditirelo mo mafelong a kwa mafatsheng le go ruta batho ba ba tlhokomelang bagodi ka botsogo le boitekanelo.

Phenšene ya puso e thusa batsofe go phela sentle ka go bafa madi a a thusang go reka dijo kalafo le dilo tsa motheo. Le fa go ntse jalo, madi a mangwe ga a lekane go fetola botshelo jwa bona ka botlalo ka gonne go na le e ditlhoko tse dintsi tse di oketsegang tse ba tlhokang go di letsatsi le letsatsi.

Go dira kopo ya phenšene ya bogodi o tsaya ID kgotsa setefikeiti sa botsalo le setefikeiti sa botsogo. O ya ofising ya puso, o tlatsa form-o ya kopo. Ba tla sekaseka kopo ya gago, fa e amogetswe o tla amogela phenšene ya banka kgotsa poso, o ka kopa thuso kwa ofising fa o e tlhoka.

Phenšene ya puso ya go tlhokomela batsofe e thusa go fokotsa morwalo wa madi mo lapeng le mo batlhokomeding. Fa batsofe ba amogela pension ba kgona go reka dijo le di tlhokomelo ya botsogo ka metlha. Seno se thusa gore ba se tlhoke thuso ya madi e tswang go ba lelapa ka dinako tsotlhe. Le fa go ntse jalo, phenšene ga e feleletse go amogela tsotlhe tse ba di tlhokang mme pele motheo o o molemo wa tshegetso.

Motho o simolola go amogela phenšene fa a fitlhile dingwaga tsa masome a marataro. Dingwaga tseno di tlhophiwa gore motho a nne le nako ya go itirela botshelo pele a amogela tshegetso ya puso.

Re ka thusa batsofe ka go aba dithuso tsa madi tsa go tsamaya, go ba tlisetsa kalafi kwa dipetlele kgotsa go ba thoma dithulaganyo tsa dipalangwa tse di tlhokomelang ke puso gape go ka nna le molemo go oketsa tsebo ya batsofe ka dikarolo tsa dipetlele tse di leng gaufi le kwa ba dulang.

Batho ba tsofetseng ba ka fitlhela dipetlele fa puso e bafa dithuso tsa go tsamaya, dipalangwa tse di siameng le go oketsa dipetlele tse di gaufi. Go thusa go ruta batsofe ka ditirelo tsa kalafi le go ba tshegetsa mo lapeng. Tseno di thusa gore ba bone kalafi ka nako.

Mo ke dulang teng go nna le sekala sa di-kilometer-ra di le mmalwa go ya go bona tsa pholo. Ditirelo tsa bona tsa potlako di thusa ka go tlisa thuso ka bonako fa go na le bothata e leng se se fokotsang dikotsi le go tokafatsa botshelo jwa batho mo tikologong.

Go botlhokwa gore ditleliniki tse di tsamayang tsa puso di fitlhele le kwa mekhukhung ka gore di thusa batho ba ba senang dipetlele tse di gaufi. Di fokotsa morwalo wa di tshenyegelo tsa dipalamo le go tokafatsa di phitlhelelo ya tlhokomelo ya ba .

Kwa tleliniking, o ka fitlhela kalafi ya malwetse a a tlwaelegileng jaaka sefuba, bogale jwa mogopolo, malwetse a letlalo le a diphatsa tsa mmele.